Umntu otshatileyo osele enomtwana ngokwakwaXhosa uye abhinqe esinqeni okanye anxibe ixakatho, ongenamntana ke uye athwale iqhiya eyogquuma amehlo kwaye anxibe isikhafu phezu kwamagxa. Iqhiya ke yomntu esele enomntana iba nawo umahluko kongenamntana.

Ukuba abazali bakhawulelane phakathi kuba umntana ngowabo bobabini bangathi ke bakwenze oku ngokuthi bohlulelane ngeendima abaza kuzidlala xa bekhulisa lo mntana. Bangohlulelana ngezinto athi omnye umzekelo uza kuthenga ukutya neempahla, athi omnye uzokubhatala isikolo enze nezinye izinto zomntwana. Kubalulekile ke ukuba bobabini babe nayo indima abayidlalayo ekukhuliseni umntana wabo.